Ndingathetha nomqhubi wetekisi ndimchazele ukuba ndiphethe imali engamaphepha koko bendiza kucela xa ndiphuma emsebenzini okanye kusasa ngomso xa ndiza kuphinda ndizokukhwela ndiyitshintshe ze ndimnike imali yakhe.

Ndingacela umqhubi webhasi ukuba ndithethe naye ngaphandle ndimchazele ukuba bendingayazi ukuba kubhatalwa ngamakhadi, ngoku loo nto mna andinayo imali esekhadini kodwa ndiza kuzama ukudipozitha imali ekhadini lam ze ndibhatale imali yakhe.

Ndingavakalelwa kabuhlungu kuba kaloku iteksi iza kumisa thina sibe leyithi kwezi ndawo siya kuzo. Ndingamcela ukuba abhatale kwaye ndimxelele ndithi, vuma ukuba wenze impazamo ngokungabhatali kwakho kwaye ucele uxolo.

Ndingabuyela ekhayeni ze ndithethe nomphathi wesikhululo seenqwelomoya ndimchazele ngalo mba, ndimxelele ukuba kusasa ndiza kuza ndizokukhwela kwangethuba.

Oololiwe bathutha iimpahla ezinzima. Umzekelo, iimoto kunye nezinye izinto ezinzima ezingenokwazi ukukhwela ezimotweni neempahla ezininzi ezithengiswayo ezivenkileni ezinkulu.

Ndicinga ukuba angafika kade ukuya eziteksini. Nokukhwela eteksini kunganzima kuba esele engumntu omdala ohamba ngentonga.

Kuba nzima kuba iindlela zasezilalini zimbi. Loo nto ingayonakalisa imoto leyo, ingakumbi xa uhamba umgama omde wendlela.

Bachaphazeleka ngokuba umntu ebehleli ezilungiselele loo mali anayo. Ngoku iye ibe ziindaba ezimbi xa sele kunyuka amaxabiso ebhasi kuba iiteksi zezona zinexabiso eliphezulu kakhulu, ngoku umntu ebesele ethembele ngebhasi kuba ibinexabiso eliphantsi.

Ndiye ndibe nexhala lokonzakala kuba oonoteksi bayakuthanda ukutshisa ezindleleni okanye badubulane, ngoku ndiba nexhala ukuba indichaphazele loo meko.

Ndingathetha nomqhubi webhasi ndimchazele ukuba ahlise isantya noko asingxamanga ngolo hlobo ukuba angade ahambise isantya esikhulu kanje kwaye ziimpilo zethu ezi azibeka emngciphekweni.

Ndingathetha nomqhubi ndimbuze ukuba kwenzeke ntoni ukuba ibhasi itshintshe indlela kwaye ingafiki kwindawo endiya kuyo. Mna ndikhwele ibhasi kuba ndiyazi uba iya apho ndiya khona. Ngoku ndiza kufika njani mna?

Ibhayisekile leyo ingamkhathaza xa kukho ilanga kuba uza kubethwa lilanga abe ne-skin cancer. Naxa kunetha iimvula angachaphazeleka, imvula imnethele imbangele ukuba agule abe neefiva. Kodwa yona ilungile kuba awuthengi petroli okanye dizili ukuze uhambe ngayo.

Yithrafikhi eyenza ukuba kubekho uxinano lweemoto endleleni, izokujonga imithetho ukuba abantu bayayilandela na ezindleleni, nokujonga iimoto ezisesimeni esibi nezingalungelanga ukuba zisendleleni.

Thetha naye ndimchazele ukuba makasiyeke kuba iBolt iza kusibeka phambi kwendlu yona iteksi iza kusibeka esigangeni, kwaye kusebusuku sicingela iimpilo zethu.

Kukuba umqhubi athathe ixesha elide lokuresta. Angahambi yedwa, kubekho omnye umqhubi oza kumncedisa ukwenzela xa ediniwe kuqhube omnye umqhubi kwaye naxa befuna ukuphumla baphumle endleleni.

Ndingathetha nomanejara wenkampani ndimchazele malunga nesi sehlo, ndimcele ukuba balungise impazamo yabo bandinike itikiti elirayithi.

Ndingacela umqhubi ukuba andikhwelise ndime ngeenyawo kuba ndileqa emsebenzini, uba uzawukwazi ukuyenza loo nto. Okanye ndingafowunela emsebenzini ndichaze ukuba ndiza kuba leyithi ngemizuzu ethile.

Bhuti, kodwa ndiva ivumba elingekho mnandi apha emotweni kwaye ingathi lisuka apha kuwe. Ndimchazele, xa usebenza ngabantu kubalulekile ukuba uvase. Ndimxelele ukuba angandivi kakubi, loo nto ndiyamcebisa ukuba azokwazi ukufumana iikhastoma ezininzi. Xa enuka, abantu baza kuyibaleka imoto yakhe.

Ndingajonga iimoto ukuba zikulungele na ukuhamba ezindleleni ukuze abantu bakhuseleke. Ndijonge nezinto ezithile ezimotweni, ukuba zikulungele na ukuba zingahamba zikhwelise nabantu.

Imibutho yeeteksi ibalulekile kuba incedisana nabantu abangenazo iimoto zokuya kwiidolophu nasemisebenzini kunye nakwizibhedlele.